Lokha nakuqedwa ukuhlatjwa ikomo. Inyama yakhona ingahlala isikhathi esingange ama-iri amatjhumi amabili nane. Ekulilanga linye, ukwenzela bonyana iphophe. Iphume iingazi ezinengi, ikwazi ukudleka.

Awa, akukateleki bona ikomo ihlitjwe babantu abanengi, bebayibungelele. Ngombana kwesinye isikhathi uthola bona inyama ebanjwe ababantu abanengi ngezandla igcina ingasesererhe. Kodwana kungadingeka bonyana babebanengana barhelebhane ukwenzela bonyana barhone ukuqeda msinyana, inyama le ingaze iqine ingasahlinzeki lula.

Ngendlela ubujamo bezulu obutjhugutjhuguluka ngayo, imithangala yamadamu amakhulu ingagcina sele ingasi ekwazi ukujamelana namatjhugutjhugulwela. Uthola kwesinye isikhathi izulu naline khulu, amanzi agcwale ukudlula izinga leli idamu lelo elenzelwa ukuthi lingabamba ngalo. Bese uthole amanzi sewaphuphuma. Lokho kungabangela bona ekugcineni iumthangala loyo ugcine sewuwa nanyana ungasabi sebujameni oburerhe.

Ngombana umtjhoga lo ozabe ikomo le imijovwe ngayo, uzabe ungakakhambi kuhle uzale umzimba woke. Usajame endaweni yinye. Yeke kuzabe kungakalungi bonyana inyama le ingadliwa ngaleso sikhathi ngombana makungenzeka kube namuntu odla la umtjhoga lo uzele khona ngobunengi, kungenzeka umbangele umraro.

Iye, kuqakathekile bona ibisi eliphuma ebeleni lekomo libiliswe, ngaphambi kokuthi lidliwe. Ukwenzela bona lihlanzeke, kuphume woke amagulo angase abekhona ngakilo.

Imirorho isiza abafundi bona bakwazi ukulalela ngcono esikolweni. Iingqondo zabo zingadinwa msinyana. Bahlezi bakwazi ukuthi bezwe kuhle. Iingqondo zabo zikwazi kukhumbula koke abakafundisweki esikolweni. Ngebanga lemisoco ekhona emirorhweni.

Kungenziwa amaphrojekthi nanyana kuvulwe indawo ezizosekelwa ngurhulumende lapho abantu bazokufundiswa khona ngezokulima simahla. Ngombana akungiwo woke umuntu okungaba nemali yokwazi ukubhadelela amaphrojekthi afana nalawo. Lapho abantu bazokukghona khona ukuthola ifundiso kabanzi ngokutjala, nokulima, nokunakekela iintjalo kanye nokhunye okunengi okuphathelene nezokulima.

Nayizakujwayela ukusengwa kufanele loyo ozoyisenga athome ayijwayeze ukubanjwa bonyana ijwayele ukubanjwa. Ikwazi ukuthi ithemba loyo muntu loyo ukuthi iingazi nayo ingathi yahlasela nanyana iyalinyazwa. Ukuze ingazo ngadla ilimaze loyo osuke ayisega ngaleso sikhathi leso. Ifuna loyo ozoyisenga abe nomoya ophasi. Angabi ngaphasi kwegandelelo naye, angathukwa ukuze ikomo le ikwazi ukuthi ikwazi ukuzeigedla nayo. Izwelele ukuthi umuntu lo oyisengako ingamthemba, unomoya ophasi njalonjalo.

Ilungele ukuthengiselwa ukuhlatjwa nasele ineenyanga ezilitjhumi ngombana lapho isuke seyikhule kuhle. Nezitho zayo seziqine ngokulungileko bonyana ingahlatjwa, idliwe.

Amasotja womzimba womuntu ongadli imirorho ayandinwa. Begodu awutholi amandla ngombana umuntu lo akatholi imisoco efaneleko, ngokwaneleko evela emirorhweni.

Ngombana inyama yembuzi ngenye yomhlobo yenyama ethandeka khulu iphasi loke. Nje-ke inani lembuzi eliba khona ligcina lingakghoni ukuhlangabezana iindingo zayo woke iinlarha bonyana ingahlala ikhona.

Ibubulo lamaqanda likhula msinya ngombana iqalanda sekwaba ngemunye umhlobo wokudla osetjenziswa khulu. Kusukela ezindlini emakhaya, kuya kumabhizinisi walabo ababhagako. Iqanda, ingakho ibhizinisi yakhona ikhula khulu ngombana nabosomabhizinisi sebayazi bona isikhala kuleyo ibhizinisi. Begodu bayabona bonyana mihle amaqanda asebenza khulu ngombana abantu ababhagako bayawasebenzisa, uthola abantu abanentolo ezikulu ezenza ukudla. Abanye bayawasebenzisa amaqanda qobe lilanga.

Lokha intengo yeembaseli nayikhuphukako, kukhuphuka intengo yeento ezinengi. Kubalwahlangana intengo yeembewu yokutjala. Lokho kungenza kube nzinyana kubalimi bonyana baqhubeke batjale ngombana abanayo imali yokutjala eyaneleko.

Imvu esele ilungele ukuhlatjwa ibonakala ngokungabi nomzimba omkhulu khulu. Begodu ingabi nomzimba omncazana khulu. Ingabi namafutha amanengi emgogodlweni nasembambeni zayo.

Kwenzeka bonyana lihlanzeke, kuphume koke ukunchola. Nobufeyila okungenzeka kube khona, okungabangela amagulo athileko emzimbeni womuntu.

Kungenzeka kuzingulise ngombanyana aziphumi, azizithabululi, ukwenzela bonyana igazi likwazi ukukhamba kuhle emzimbeni. Zingalokho zihlezi ndawo yinye, zigcine igazi lingasakhambi kuhle emzimbeni.

Angaqinisekisa ngokobana ngaphambi kobana iinkomo lezo azi hlatjwe zithole umjovo abulala amagulo emzimbeni wekomo. Maqeda lapho, masele zizokuhlatjwa aqinisekise bonyana iindawo lapho kusetjenzelwa khona ihlanzekile. Begodu akukho okungafuneki okungase kubangele bonyana inyama leyo ingenelelwe ziinsila nanyana ibanjwe zingogwana ezingabangela amagulo.

Ungayitjheja ngokuqinisekisa bonyana lapho ihlala khona kuhlanzekile. Akuna izinto ezifana njengamabhodlelo, ezihlabako, ezingahle ziyilimaze. Nokuqinisekisa bonyana into esetjenziswe ukukampela lapho akusi ngelimazako. Ukwenzela bonyana lokha mayingathi izama ukweqa, ingalimali. Begodu ingangeni ingazitholi ihagekile ingasakghoni ukusuka igcine ilimale.

Ngingameluleka bonyana azirhwebelane neenarha ezifana ne-Mexico, South Korea, i-China ne-Japan. Ekungizo iinarha ezibathengi abakhulu besiphila emarageni nje.

Amanzi angakahlanzeki angahle abulale iintjalo, nanyana enze bonyana iintjalo zibe nokungahlanzeki okungase kubange amagulo kilabo abazozidla iintjalo lezo.